motsadi wa me re tsamaya ka bese leeto le le leele, re tswa fa re ya polekeng e e kgakajana. Re be re tsena lebenkeleng re reka dijo gonne ko ne re go ne go se na se re tla fitlhang re se ja. Ra reka bo , rice, bupi ba go baka jalo le jalo. Ga re tshwanetse go palama base, re le mo teng ga loeto le le telele re palame bese re le ko pele ka lemoga fa ke latlhile sukiri. Ke ne ke tsamaya le mme motsadi wa me, seo ga nkitla ka tlhola ke se lebala. Ka lemoga gore leeto le le telele ga le batle o tlhola o potlapotlile dilo di le dintsi.

Go tsamaya ka sefofane go ya kwa mafelong a a farologaneng mo nageng e le nngwe go fetogile thata gonne batho ba simolola go tsamaya ka sefofane go fokotsa nako le diura tsa tsela e ba e tsamayang ebile dikotsi di le dintsi ga di diragale ga go tsamaiwa ka sefofane.

Ko ke nnang teng mola wa tekisi e mentsi thata segoloboglo mo mosong gonne o krey-e go dirisiwa tekisi e le nngwe go tsaya batho ba ba isteng ba ba yang mosebetsing and-e go di-taxi dingwe tse di tlhomaganang di tsena ka diura tse di fapoganeng. Jaanong nna ke bona go le bonolo gore batho ba di-taxi ba dire gore taxi tsa bone di tswa ka nako nngwe le nngwe ba seka beya nako gore taxi e tswa nako mang.

Bokgoni ba go tsamaisa dithoto tse di duediswang bo bokete e le ruri gomme o lekanyetswa bokete ba dithoto tsa gago ebile o duela ka dithoto tsa gago. Jaanong gangwe le gape o ka iphitlhela e le gore ga o a tsaya dithoto tse dintsi o boifa go duela madi a mantsi a a fetang dithoto tsa gago.

Ke tla be e le gore ga ke na tšhono kana tshwetso e e rileng. Ke ka tswelela go tla jalo ka baesekele tirong gonne ga go na ope o o ka mpegang, le bone ba ka se mpege, jaanong seo ga se ne se nkwisa pelo kana se nkgoba marapo.

Mosola wa baesekele ke go go tsaya o go tlhoma ko o batlang go ya teng ka boripana le ka pejana. Batho ba dirisa dibaesekele ka tsela e ntsi go na le batho ba ba tabogisang dibaesekele mme e le motshameko. Go na le batho ba ba dirisang dibaesekele go fokotsa mebele. Batho ba ba dirisang dibaesekele go ya kwa tirong ga ke itse gore ditlhong di ba swabela eng gonne baesekele e ba thusa go boloka madi.

Bagolo ba ka dirisa dipalangwa di le dintsi thata tse di ka irang gore di nne bonolo go di palama ebile ba nnisege mo go tsona jaaka dikoloi tse di kwa tlase tse di potlana.

Bakgweetsi ba dira natla ya gore ba bale batho ba ba palamang le bone ba ba ba isang maetong mme ka jalo ga go engwe gore batho ba ye boithusetso ntlwaneng kana go ya go reka dijo ga go boiwa mokgweetsi o bala gape batho ba ba boang bao gore a ga go na le yo mongwe yo a mo siang.

Go diega ga maeto a maleele a sefofane go ama batho gonne nako nngwe go na le gore difofane gote di emisitswe kana ba tshwanetse go di lebelela gore a di tla fofa sentle kana jang. Foo re ka thusa bapalami ka go ba neela lefelo la boikhutso gore ba seke ba fela dipelo.

Fa o tsaya loeto lo lo telele le bana, o tlamele go pakela dilonyana tsa go tshwarisa mpa bo dijo, dino, metsi, jalo le jalo, go tsweng gore o tsamaya le bana ba ba kanang-kanang. Fa e le masea, dikobo jalo le jalo o mo phuthela, fa e le bagagabi o tsaye dinotlwana nyana tse dinnye, ditshamekwana le diaparo.

ke tla tlhomamisa gore ke itumelele loeto la me le le leele ka go tsaya dingwe tse di ka dirang gore ke seke ka jewa ke bodutu kana ka fela pelo gore loeto la me le nkgorosa neng. Dilo tse di tshwanang le bo mogala wa letheka, laptop-o, jalo le jalo.

Batho ba ba kgweetsang dipalangwa tsa dithoto tsa tsela ba tshwaragane le kgetse e e bokete e le ruri gonne ba kgweetsa diura di le di leele ebile leeto la bone le le leele go gorosa dithoto mme ditsela ba kopana le dikotsi tse dintsi thata segolo bogolo diphologolo tse di tlang di tlolela mo ditseleng ka jalo ba tshwanetse ba netefatse gore ba kgweetsa ba lebile ebile go se tshwenyego epe kana melapo ope o ba o okaretsang mebele ya bone.